Izici ezibalulekile okungamele ngizicabange kufaka ukuqinisekisa ukuthi unesikhathi esanele sokuphothula iziqu, ngoba kuneziqu ezithatha izinyanga ezinye zithatha iminyaka ukuziqeda. Kumele aqonde ukuthi izifundo sizoqhubeka ngezindleko ezinjani futhi ezingakanani, okuhlanganisa izindleko zezincwadi noma ezokuhamba. Kumele akhethe uhlobo lweziqu olufanele izifiso zakhe zomsebenzi kanye nekhono lakhe. Njengoba ehlele ukusebenzisa uhlelo lokufunda kude, kumele athole izinsiza zokufunda ezifanele ezitholakala kuhlelo lokufunda kude, njengezincwadi noma amavidiyo nezithombe. Kumele ahlele kahle isikhathi sakhe futhi athole izindlela zokuxhumana nothisha noma nabaphathi bezifundo.

Sifinyelela kwizithameli eziqondiwe ngokuthi sidlalwe phakathi kohlelo oluhambisana nento ethile, njengokuthi uma kudlala ezempilo noma ezemidlalo, kulula ukufinyelela kubantu abanentshisekelo kuleyo ndawo. Kumele kuphinda phindwe isikhangiso ngezindlela ezihlukahlukene ukuqinisekisa inkumbulo yomuyalezo, okwenza kube lula ukuthi abalaleli basikhumbule. Kumele kukhethwe isiteshi esifanele nesilalelwa kakhulu izethameli eziqondiwe. Ungabandakanya izethameli eziqondiwe ngokuthi ufake imibuzo, noma umemezele ukuncintisana. Ungasebenzisa nolimi oluqondile nolujwayelekile.

Umthombo wezindaba engiya kuwo ukuze ngithole izindaba ezithembekile i-SABC News, ngoba isisebenze iminyaka engaphezu kuka-eighty, futhi inedumela elingasoleki. Kunenhlangano yokuqapha izindaba ezibhekele ukuphepha kwenkululeko yabezindaba. Isebenza ngaphansi komthetho ocacile, oqinisekisa ukuthi izindaba zayo ziwuchwepheshe futhi zinembile. Igxila kakhulu ezindabeni zaseNingizimu Afrika, futhi ifinyelela ezindaweni eziningi zasemakhaya. Lapho abanye onompetha bezindaba bengenakufinyelela khona.

Ukusakaza ngamavidiyo noma ukucula kudla idatha kakhulu kunokuphequlula noma ukuthumela umyalezo. Isibonelo, ukubuka amavidiyo ku-YouTube kudinga idatha eningi ngoba ihlanganisa isithombe nomsindo oqhubekayo. Ukucula kuphela kudinga idatha ethe xaxa, noma kungadingi izithombe koda kudla idatha eningi uma kwenziwa isikhathi eside. Ukuphequlula noma imiyalezo nemibhalo kudinga idatha encane, ikakhulukazi uma kungenazithombe noma amavidiyo.

Ukusetshenziswa kwezilimi zendawo kusiza ekuqinisekiseni ukuthi amasiko, umlando, nolwazi lomphakathi alulahleki. Ukwazi noma ukufunda ngolwimi lwakini kunciphisa amathuba okungaqondi kahle imiyalo nezimo zomthetho. Ukusebenzisa ulwimi lwendawo kusiza abafundi noma abalaleli ukuthi baqonde kahle. Uma abantu bezwa ulimi lwabo lusetshenziswa, bazizwa behlonishwa futhi beqondwa. Abantu abaningi baqonda kahle imiyalezo, izinsiza, noma izinhlelo abazihlinzeka ngolimi lwabo lebele. Lokhu kunciphisa ukuhlukana kolwazi futhi kuvulela abantu abaningi umsebenzi.

Isimo sezulu sinikeza ulwazi olubalulekile nomongo kubalaleli ngokuthi abalimi baxhumana kakhulu nesimo sezulu. Ulwazi lwesimo sezulu luyabasiza ukuthi bahlakule kahle, batshale ngesikhathi esifanele, futhi balungiselele izimo ezinzima njengezikhukhula noma isomiso. Ulwazi lwesimo sezulu lwazisa abantu ngezingozi ezingaba khona njengesiphepho noma izikhukhula. Okwenza abantu bazilungiselele futhi bazi ukuthi bengazivikela kanjani. Lusiza abantu ukuthi bakwazi ukuhlela imisebenzi yabo yansuku zonke. Izinkampani nezimboni, ikakhulukazi ezithinta ukuhamba, ezokuvakasha, nezokwakha zisebenzisa isimo sezulu ukuhlela umsebenzi futhi zigweme ukulahlekelwa.